Batswana ba apara diaparo tsa setso tse di farologaneng mme di farologana ka go ya ga merafe le seemo sa dipolotiki mme fa go tlwaelegile Batswana ba apara diaparo tsa setso se se bitswang diaper Batswana ba apara diaper tse di dirilweng ka letlalo la ngwato kgotsa ka mokgosi, koko, Batswana ba apara koko e e dirilweng ka mokgosi e kgotsa ka lefela ba be ba na le mokete batswana ba apara mokebe o dirilweng ka letlalo la ngwato kgotsa la mokgosa go fetoga ga diaparo fa dingwaga dingwe tse di feta diaparo tsa setso tsa Batswana di le tsa fetogang ka tsela e latelang, go tlhomiwa ga diaparo tsa sekgowa Batswana ba simolotse go apara diaparo tsa sekgowa jaaka ditso tse dingwe.

Ee, ke akanya jalo ka gonne moaparo wa setso ke sesupo sa go bontsha gore o a ipela ka setso sa gago fa o le motswana o ipela Setswana sa gago fa o le mosotho o ipela ka Sesotho sa gago jaanong ke nagana gore ke moaparo o tlotlegang go ya ko di conference-ng ebile ke moaparo o montle o gogelang.

Ke nagana gore moaparo wa basadi ba basotho ka gonne diaparo tsa bone di dintle di bidiwa dishweshwe mme di farologaneng ka mebala ebile di na le ditlhaloso tse di farologaneng.

Nnyaa ga ke nagane gore ke diaparo tsa se'Zulu kgotsa se'Xhosa ke nagana ke gore bašwa ba segompieno ga ba rutiwe ka botlhokwa jwa go tlhompha mmele ya bone fa ma'Xhosa le ma'Zulu ba dira jalo ke go bontsha tlhompho ya setso sa bona e fela gompieno bana ga ba tlhompe mmele ya bone ebile ga ba itse thuto ya gore ba tlhompe mmele wa bone le gore ga ba itse gore mmele ya bone e botlhokwa go le go kae.

Ke moaparo o tlhomphegileng moaparo o sa bontsheng matsele a gage ke diaparo tse di tlo mo dirang gore a tlhompe fa a bonagala gore yo ke mosadi wa motho kere jalo ka gonne fa o le mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse o nne le seriti le tlhompho.

Diaparo tsa setso tsa setswana gantsi di dirwa ke dilo tsa tlhago tse di jaaka letlalo la diphologolo, boroko, makgabe le mašwi ka ntlha ya go aga botshelo jo bo tshwanetseng le meetlo le sekao sa botshelo jwa bogolo, maina a meaparo ya Setswana e ke itseng ke dikobo, dikgau dipopae tsa setso tse di latelang mekgwa ya setso sa batswana jaaka letlhako la setso, dikgabo tsa matlhare a setso le maemo a a farologaneng a thapelo.

Ke akanya gore kamano e leng teng magareng ga setso le diaparo tsa basadi mo batswaneng e tile ebile e na le semolao se se tibileng mo botshelong le mekgweng ya botshelo jwa basadi.

Ke nagana gore ke dilo tse pedi tse di farologaneng ka gonne moaparo wa setso o bontshagatsa setso le botlhokwa ba setso mme fashion-e ya gompieno ba bangwe ba batho ga ba e tlhompe ba bangwe ba batho ba dula ba re bontsha mmele ya bone ka tsela e e sa nepagalang jaanong ke ne ke nagana ke gore di farologane ka gonne go na le diaparo tsa setso tse di dirang motho a tlhomphege mme motho a ratege a tlhomphege.